Ngomtshato waseNdiya, abafazi banxiba isari ngokuphindaphindiweyo ngemibala eqaqambileyo njengobomvu okanye igolide, ehlotshiswe nge-embroidery kunye nobucwebe njengama-bangles kunye neentambo. Amadoda ahlala enxiba ikhutha kunye neebhulukhwe zetsherida okanye ishewani ehlala idityaniswa ne-turban. Isinxibo sityebile sinemibala kwaye singumfuziselo wovuyo.

Kwimeko enjalo ndandincedisa ekulungiseleleni umngcwabo. Ndilungelelanise amakhaya abagcwabi yaye ndixhase amalungu eentsapho ngokwemvakalelo. Ndikwaqinisekisa ukuba nawaphi na amasiko enkcubeko okanye enkolo ayahlonitshwa.

Kulo mbulelo, asibe nombulelo ngawo. Impilo kunye nentlalontle, sinombulelo ngempilo yethu yomzimba nengqondo usapho kunye nobumbano. Ukuxabisa ixesha elichithwe nabantu obathandayo, ukomelela nokubhiyozela amandla ethu ekoyiseni imingeni. Amathuba, ukuxabisa amathuba esiyifumeneyo okukhula nokufunda. Uthando kunye nenkxaso, sinombulelo ngothando esibelana ngalo kunye nenkxaso esiyifumanayo. Iziqalo ezitsha, ukubhiyozela iziqalo ezitsha kunye nezahluko ezitsha. Indalo kunye nengcaciso, enkosi ngentabalala yomhlaba kunye nesivuno. Uxolo nozinzo, ukuxabisa uxolo nozinzo ebomini bethu

Ukutshintsha ulwimi lokufundisa, ukusuka kwisiNgesi ukuya kulwimi lwasekhaya eMzantsi Afrika, kunengenelelo kunye nemingeni. Izinto eziluncedo ziquka ukuqonda okungcono kubafundi, unxulumano olomeleleyo lwenkcubeko kunye nenkxaso yokugcinwa kwolwimi. Nangona kunjalo imicelimngeni ibandakanya iingxaki ezinokubakho ngobuchule bexesha elizayo, imfuno yoqeqesho lotishala kunye nokulungelalanisa izixhobo zekharityhulamu.

Ukuzigcina ngezithethe zomntu kubalulekile kodwa ukukhuthaza umanyano kumazwe ahlukeneyo njengoMzantsi Afrika kubalulekile. Ukukhuthaza abantwana abaneemvelaphi ezahlukeneyo ukuba bahlale baze bafunde kunye kukhuthaza ukuqondana, uvelwano nentlonelo. Oko kunceda ukunciphisa ucalucalulo kwaye komeleza iyantlukwano yelizwe, kudala ikamva elibambeneyo nelinempumelelo kumntu wonke.

Abantu banokuziva ngathi ulutsha lwanamhlanje alunantlonelo ngabantu abadala ngenxa yokuba, unxibelelwano lwedijithali, ukusebenzisana okuncinci ubuso nobuso kunokukhokhelela ekunciphiseni ukuthobeka. Ukutshintsha-tshintsha kweenkcubeko, ugxininiso kumntu ngamnye kunye negunya lokubuza imibuzo kunokungqubana nezithethe zemvelo. Iyantlukwano zesizukulwana, imilinganiselo eyahlukeneyo phakathi kwezizukulwana inokubangela ukungaqondi malunga nentlonipho.

Abahlobo bam bangamphathela oku kulandelayo umtshana wam. Iincwadi, incwadi ngolwimi lwabo okanye malunga nenkcubeko yabo. Impahla yesintu, isinxibo esincinci esivela kwilizwe labo. Izixhobo zemidlalo, ijezi yebhola okanye izixhobo kunye nezinto zeenkcubeko.

Kwiintsapho ezininzi ngokwesithethe, amabhinqa adlala indima ephambili ekulungiseleleni ukutya, ukulungiselela iziganeko. Badla ngokulungiselela ukutya, ukupheka nokulungelelanisa ikhitshi. Basenokuthatha imbopheleleko yokuhambisa ukutya kunye nokumisa indawo yokutyela kunye nokucoca emva koko. Nangona kunjalo ezi ndima ziya zisiba phakathi kwawo onke amalungu eentsapho kule mihla.

Esanamhlanje sibe nefuthe kootata bamaXhosa, ngokudibanisa isinxibo sakwantu kunye nezimvo zaseNtshona ingakumbi ezidolophini. Ngoxa iimpahla zesintu ezifana neeimbokodo, namaso zisanxitywa ebudeni bemibhiyozo nemisitho enkcubeko, ukunxitywa kwemihla ngemihla ngoku kuquka isuti, ihempe, nempahla yokunxiba. Lo mdibaniso ubonakalisa ulungelelwano phakathi kokuzingca nokwenkcubeko kunye nesidingo sokuziqhelanisa nefashoni yale mihla. Kuvumela ootata bamaXhosa ukuba bagcine ilifa labo ngeli lixa besamkela izitayile zala maxesha.